Okokuqala, mna uba ngaba ndingangunoteksi ndingavumela wonke umntu enze ahambe ngayo yonke indlela afuna uhamba ngayo and ke ngoku akhwelise apho afuna ukhwelisa khona. Kungabikho le nto yoba kuthwe mhlawumbi iteksi akuvumelekanga uba iyohamba kwenye indawo. Apho kufuneke futhi namaxabiso wethu weeteksi alunge afikeleleke ukuze nabakhweli babo bakhwele. Enye into endingayenza apho eziteksini, ukhuseleko lwabahlali ndingalubeka phambili eziteksini zethu kuba kaloku ngaphandle kwabo iiteksi soze, ibhizinesi ayizukwazi uhamba so ukhuseleko labakhweli phambili.

Akuyo ngozi ukhwela inqwelomoya ngoba kukho izigangxa ngaphakathi apho uthi wawuhlala esitulweni ugangxwe uhlale kakuhle. Kwaye azikho iinto yoba kukhweliswe abakhweli abadlula inani, abakhweli abakhwelisayo kukhwelisa inani elilungileyo nokuba ipleyini izawukwazi uhamba. Okwesibini, kukho ukhuseleko lwakhona lukhulu kakhulu, abantu bokhuseleko bakhona, abantu bezempilo bakhona. Kulula nje kanjalo ukuhamba ngenqwelomoya.

Uqhuba ilori eyona nto endiqonda uba inoba inobunzima kukungalali ebusuku. Umzimba kaloku unexesha lolala apho uzivayo uba ufuna, udiniwe ngoku ufuna ulala. Ngoku xa uqhuba ilori ke ngoku uhamba ebusuku alikho ixesha lokuphumla. Loo nto leyo ikwenza futhi uba mawube kude nabantu ozalana nabo, ngoba kaloku xa uhamba ithuba mhlawumbi uhamba usuka apha uye kwenye i-province lixesha elo linintsi kakhulu, usapho lwakho ulishiye emva oko.

Okokuqala, utshintsho endizoza nalo eziteksini lukhuseleko labakhweli. Iimoto ezikhoyo ezinye nje azikulungelanga ukuhambisa abantu, nezitulo zakhona ezinye azikulungelanga ukuhlalisa abantu. Into nje lucoceko enye into ebalulekileyo eziteksini xa uhambayo, nokwazi usebenzisana nabantu. Yinto nje endingayitshintsha ke leyo yoba ube nentlonipho, ukuhlonipha ebantwini.

Okokuqala, xa uzosebenzisa isithuthuthu funeka uyazi uba unezikhuseli sakho sentloko, ukhuselekile entloko okokuqala, safety. Okwesibini, isithuthuthu sakho xa uhamba ngaso endleleni funeke uqaphele kuba abanye abaqhubi bemoto baqhuba nje ukungajongi nokungahoyi. Kuyafuneka xa uqhubayo isithuthuthu ube ngumntu osoloko njena ujongile uba kwenzeka ntoni arawundi wena.

Okokuqala, xa uqhuba ibhayisekile funeke uyazi uba indlela yeyemoto, ukwazi ukuqaphela ujonge ngamaxesha onke. Kuba ekuseni kukho amaxesha woba abantu bonke baye emsebenzini, ngoku xa kuqhutywayo kuqhutywa nje uba umntu engxamile. Funeke xa uhamba ngebhayisekile uqaphele yonke indawo and uyazi indawo erayithi nekulungeleyo for uba mawuqhube khona ibhayisekile. Ungahambi apho kuxakekwe kakhulu khona ngebhayisekile yakho.

Kuqala umntu ohleli ecaleni kwam xa engabhatalanga ngumsebenzi wam woba mandiqaphele nditsho uba akabhatalanga azokwazi ukukhupha imali. Kwimeko enjalo akufunekanga uba ulwe ube ngumntu olwayo, funeka ube ngumntu othobekileyo ukwazi futhi uba ukwazi uzothetha inyani. Umbonise umntu uba hayi akayenzanga urongo ukwenzela uba naye azoyazi loo nto leyo.

Owu uba ngumkhweli weteksi akukho lula kakhulu, iingozi zinintsi endleleni okokuqala. Okwesibini, nabanikazi beeteksi nabo bayingozi eluntwini kuba xa besenza lezi zinto zabo zokumlo akukhethi uba bakhethe bakwazi uba hayi abahlali abenzanga nto. Kuba nzima ke ngoku xa zingahambiyo iiteksi kuba xa zingahambiyo iiteksi ziye zivalele namathuba wabanye abantu uba mabaqhubi endleleni.

Heyi, xa ndibona amabala amade ndiye ndimangaliseke kuba kukho abantu abafuna iindawo zokuhlala kodwa amabala abe engekho enqabile. Loo nto leyo iye uqonde uba iyothusa futhi ngoba ngamanye amaxesha kukho izilwanyane ezisendleleni. Kuloo mabala kuye kuhlale zona ngamaxesha amanintsi.